Molo, mmelwane. Eyi mmelwane wam maan ndinengxaki apha. Yazi ezi bhokhwe zakho xa zingavalelwanga ziyangena apha kum eyadini and ke ngoku ingxaki yinto yoba ziyamosha xa zingenile. Ngoku ndinaloo ngxaki leyo nje yoba xa ungazivalelanga ezi bhokhwe zakho ziyandimoshela and andiyithandi loo nto leyo. Andiyazi mmelwane wam uba yintoni esingayenza uba sikwazi ukuqhubekekela phambili ukuze sivane, ngoba le izawusenza uba singavani. Ziyandimosha ezi bhokhwe zakho.

Ndiyacinga ukuba ezilalini basasephantsi kocinezeleko ngendaba yokwahluthwa komhlaba. Into endenza ndithethe ngolu hlobo ukuba basachaphazeleka apha eMzantsi Afrika kukuba imihlaba emininzi ayikakabi phantsi kwamagama abo. Imihlaba eminintsi ezilalini isasephantsi kwamabhulu kwaye abantu abamnyama ezilalini basebenzela amabhulu ezifama. Yiyo le nto endenza uba ndithi basasephantsi kocinezeleko abantu basezilalini.

Njengomntu oyithandayo imfuyo ndiyacinga ukuba ndingakwazi ukuzivelisela amaqanda ngoku kwam. Nomamam ngapha uyancedisa, uyakuthanda ukuncedisa kwinto edibene neenkukhu. Ndiyacinga ke ngoku into yoba singakwazi ukuba sizivelisele amaqanda ngokwethu ngoba iinkukhu sikhe saba nazo ekuqaleni.

Iminqatha, iitapile, kunye netswele zizo endizicingayo okwangoku okwaziyo ukuzityala ngexesha lembalela. And ziyakwazi ukuhluma zikhule kakuhle, ziyakwazi ukumelana nokungafumani amanzi amaninzi. Ziyazikhulela nje kakuhle ngelo xesha lembalela.

Iingxaki abafuyi abajongene nazo okwangoku ngokufuya iihagu yinto yokuba imfuyo iyabiwa kakhulu kwezi ntsuku. Yiyo eyona ngxaki esijongene nayo njengabafuyi, yenza ukuba ingabikho ingeniso kakhulu, ngoba iyebiwa imfuyo kakhulu.

Ndiyacinga ukuba eyona ndlela lula yokuphawula iinkomo yeyokuba xa zigqojozwe apha endleleni, endlebeni.

Okona kutya endingakuchasanga okunkonkxiweyo yintlanzi enkonkxiweyo, netumata nayo enkonkxiweyo andiyichasanga. Zona ezo ndiyazicinga nje uba ziyinxalenye esempilweni yokutya.

Xa urhulumente engayeka ukurhwaphiliza eyedwa, badibanise abantu bonke sikwazi sonke ukuxhamla singabantu, amafama noluntu lwasezilalini. Xa bengayeka nje urhwaphilizo, benze izinto ngendlela erayithi, ngendlela eqondileyo kungaphela urhwaphilizo.

Ingxaki eyenza ukuba kuhlala kukho isidingo semveliso yemobo kukuba umobo awukho lula ukuwukhulisa. Umobo ufuna amanzi amanintsi ukuwa, ukuwunakekela. Umobo uhleli nje ufuna ukhathalelo kakhulu, azifani nje nezinye izityalo. Umobo nabantu bawo abawufamayo bafuna imali yexabiso eliphezulu ngokuba bakwazi ukunakekela umobo. Umobo, naxa imozulu imbi umobo awubi mhle.

Andiqondi ukuba ndingakwazi ukuncedisa ekuphumezeni izicwangciso zazo iinkomo. Izizathu kungoba nam ndimnye, noba mna ndingazithethelela iinkomo kodwa andiqondi ilizwi nemibono yam ingavakala esidlangalaleni soluntu. Sona isicelo ndingasifaka ndize nezikhalazo zeenkomo ebantwini, kodwa isigqibo ayisosam ndodwa. Ingxaki ilapho.

Licebo elihle kakhulu kulutsha elo. Kaloku izotsho ibasuse nasekwenzeni izinto ezibheke ecaleni. Izobenza bakwazi ukuziqoqosha nangesimilo sabo, iphinde bakwazi ukuzilimela izityalo abazithandayo naxa sebekhulile. Kanti bangakwazi nokuzenzela ikamva eliqaqambileyo ngokulima imfuno bazenzele iifama zabo.

Iyenzeka yona nangona ingeyonto exhaphakileyo ezidolophini ukufuya iigusha kunye neebhokhwe. Inqabile ngoba ezidolophini ayibikho ingca eninzi nanjengoba imfuyo enjengeebhokhwe neegusha zitya ingca kakhulu. Enye into kuyaphithizela ezidolophini, ngoko ke imfuyo ingatshayiswa naziimoto, neeyadi zasezidolophini azifani namadlelo. Kungako ndisithi kunqabile kakhulu ukubona abantu befuyile emadolophini.

Umntu osafuna ukuqala ukulima ndingamchazela ngokuba ispinatshi sifuna umhlaba osempilweni notyebileyo. Umhlaba wespinatshi akufuneki ube manzi kakhulu. Ispinatshi sidinga ukuhlala sinkcenkcesheliwe ukuze sikhawuleze ukukhula, kakhulukazi ehlobo. Ispinatshi sifuna ilanga, sihlala siselangeni sizokwazi ukukhula kakhulu.

Iziqhamo ezikhula kakuhle kwimimandla ziziqhamo ezinjengequnube, iiavokhado, iipapaya, iilitshizi, iigwava, imengo, kunye nombhanana, kwakunye nezinye ke zeziqhamo endinoba ndingazibalanga endizilibeleyo.

Xa imfuyo inesifo sebhula uyibona ngokurhawuzelela okungapheliyo, ukuziluma, okanye ukuzikhuhla emqaleni, iindlebe, kunye namagxa. Okunye, isikhumba sibukela siphatshile, neenwele ziphumile zinciphile. Uboya buyayucuka bucutheke kwimfuyo xa kuthe kanti imfuyo ifunyenwe sisifo sebhula.

Iziqhamo ezikhula kakuhle kummandla waseKapa ziziqhamo ezifana neelemoni, iiorenji, iipesika, nectarine, nee-apricots, ama-apile, umdiliya, ipere, kwakunye nezinye endingazibalanga. Isizathu esenza ukuba iziqhamo zibe ntle kwicala lommandla waseKapa, isimo sezulu saseKapa sihle kakhulu kwaye sikulungele ukutyala iziqhamo ngokuyimpumelelo.